Ke tsikinywa haholo ke dipapatso tse leng hore, ho tsona ho bapatswa menyetla ya mesebetsi. Nna papatso ya ka nka thabela haholo ha e ka bapatswa, e le hore e kentse dintlha kaofela tsa sehlahiswa se bapatswang kapa sehlahiswa sa ka ha se bapatswa, se be na le morethethonyana ka morao o ntso binanyana ka sona.

Ke la utlwela hore baetapele ba bang ba reka di-vote hore ba kgone ho thola ditulo.

Taba ena ha e mphomotse hohang ka lebaka ke lenana mehaleng mona kapa hona internet-eng mona. Ho na le mo e leng hore re behile makunutu a rona a bohlokwa, mme ka tsela eo makunutu a rona a ba pepeneneng. Mme bohle ba batlang ho re hlasela ba ka thola hona moo, ka hoo, nna ha e mphomotse hohang hore ebe di-cookie tsena di teng.

Nka bitsa bakulutsi ba dithaba mme ha ba fihla ka ba fa ditaba ho ya ka moo nna ke tsebang, ba kgolwang ba tla kgolwa, ba sa kgolweng, ho ba na kgolwa. Empa le nna ke tla dula ke tsamaya metjheng e hantle hore batho ba kgone ho tshepa se tswang molomong wa ka.

Ngwanaka ho monate ho bapala bolo. Hobane ha o bapala, o kgona ho hlabolla kelello mme o kgona le ho ikwetlisa mmeleng. Mafu a so kene ha bonolo hape mo re bapalang bolo, re le batho ba bo ntate. Re kgona ho behana hantle mme re hlabollane dihlooho.

Monga mosebetsi ha se ka lethabo hore ke o hlalosetse sena, empa maobane ha ntse ke sebetsa router ya ka ile ya fela battery. Mme ka tlameha ho e kenya motlakaseng hore e thole battery. Empa itse ha motlakase o kgutla, wa fumana hore o kgutla ka matla. Mme wa e senya o e sentse hoo ho leng ho reng keng ha ke kgone le ho e bula. Mme e nkga motlakase fela mona moo teng. Ha ke bone hore e sa tla sebetsa, ke kopa tshwarelo ka ho se hlokomele, mme ke tshepisa hore ke tla e hlokomela tsatsi le tlang.

Ho ya ka pono ya ka seo se ka etswang hore batho ba seke ba bua ka batho ba bang, e kaba ho fa batho mesebetsi. Hobane mosebetsi o kgona ho tlosa kelello ya motho ho seo a se nahanang. Mme ho e tsepamise mosebetsing a o etsang. Mme ka hoo, ho bua ka batho ho tla fela hoba batho ba tla be ba na le seo ba se etsang.

Ha se nthwe nngwe le e nngwe e ngolwang e le nnete. Ba bang ba ngolla feela setumo, ba bang ba ngola fela hore ebe ba hlahelletse. Ba bang ba ngolla ho nyatsa mosebetsi wa batho, mme ka hoo, ha se ntho kaofela tse ngolwang. Ekaba nnete.

Ho nna re kenya kapa re ntsha di-satellite mahaeng ho bohloko. Hobane satellite tsena re di kenya ka tjhelete, mme ha re di ntsha tjhelete tseo ha di kgutlele morao. Nna ke nahana ho tlohela ho patala satellite tsena. Mme ke ipatalle Netflix hobane Netflix ha e hloke satellite le mohaleng mona. Nka e kgona ho e shebella. Ho tloha mona ke nahana se ke patetse dikete tse tharo ho feta ka nqane ho satellite dish.

Molemo wa dipapatso tsena ke ho tsamaisa program-e ya hao hantle. Mme hape ke ho tsebisa ka tse ding tse leng hore keng ha o di tsebe. Mpa dipapatso tsena di sitisa hobane di ja datara ya motho ha ntse di bapala. Mme seo se qeta nako hape dipapatso tsena di etsa hore nang batho ba bang ba bule di-program-e ho tsona moo tse leng hore ha di ya tshwanela mehala ya bona.